Nka lokisa feela, ke kgotsofetse ka mokgo ba sebetsang ka teng, empa nka lokisa fela hore mo ba tlohelle ho nka ditjhelete bakganning ba hatelle molao di tseleng. Ho tla ha fowa le dikotsi tse tse etsahalang.

Tharollo ilaba yona eo ya hore nna ke tla patala tjhelete e sa fellang hobane nna ke hodisitswe ha bohloko nkare ha ka patala, nkare ke fuwe lift ka re ke tla dula ke sa patale tjhelete e sa fellang, be ke fihle mo ke yang.

Ke ne ke thabile haholo ha ne ke qala ho kganna, empa nna ha ka ya sekolong sa bokganni. Ke ile ka thuswa ke motho o ke mo tsebang a nkisa thoko le toropo kwa a nthuta ho kganna teng.

Hei! ke ile ka tshoha haholo, ke ile ka tshoha haholo ka jwetsa ena di-assistente tse tse tsamayang hare mona ba ba thusang, ba ne ba thusa ba fana ka dintho ka ba bitsa ka re hohobe ka mo hoba ne se ke nahanne le di movie tse tse re di shebellang hore hai ke a shwa he kasheko. Hee! ne ke tshohile haholo.

Se bakwa ke hore, ba ba kgannang di taxi ba nahana hore tsela kea bona bale bang and-e ba bangata ba teng ha ba na le tsona, ha ba na le mangolo a ho kganna ba bangata ba bona, le bona batho ba balaolang sephethephethe ba nka ditjhelete ha ba kenye molao, ba nka tjhelete bathong.

Lefapha le la mmuso tshwantse le re thuse le thuse le bana ba rona, hoba ho na le bana mo e leng hore ba dula hole ba fihla s'kolong hoseng motho o sa kgathetse hoba o tsohile hoseng ka tlung, a tsamaya nako e telele ho fihla s'kolong. Ha o ntshuwe di-bus ho ya ka dikarolo tsa ditulo tse bana ba dulang ho tsona ba tsebe hore ho na le bus e ba latang hoseng ho na le bus e tlo ba kgutlisetsang ha ba tswa s'kolong.

Eya, ke bona e ba thusa haholo, e thusa bahahlaodi haholo le kantle le ho ba hahlaodi ya re thusa le rona jwalo ka naha, bakeng tsa mesebetsi e hlokehang, e etsa mesebetsi for batho ba sa sebetseng. Ba thola mosebetsi wa ho tsamaisa bahahlaodi.

Nna ha ke motho a ratang ho tsamaya-tsamaya. Ke a tswa ke reke snack-e ke kgutle, ke kene ka hara taxi ke itjelle snack-e ke emetse e tlo tsamaya.

Nna nka se tsebe haholo hoba ha ke so tswe ka hara South Africa, ha ke so tswe ka hara Afrika Borwa ke re kea tswa.

Dingata di tsela tsa ho romella di-parcel-a di-Province-ng tse ding jwalo ka e ya PEP PAXI, sebedisa PEP PAXI ho mo romella.

Eya ke di bone, le ka hare ka mola ho na le tulo tse kgethetsweng bona feela mo ba dulang hantle, ba sa petetswe ba sa sitiswi ke di bone.

Nna ke bona di ba sebeletsa hantle haholo, di thekong fatshe. Theko ya teng e fatshe ha e tshwane le ya di taxi le ka hare ka moo ba dula hantle, ba phutholohile.

Eya, ha o nka tshela tanka e tletseng, ha qeta o bo sebedisa koloi ha fela o e hloka ho e sebedisa.

Ke ha o tshela, o tshele tanka e tletseng, ebe o sebedisa koloi fela ha o hloka ho e sebedisa. O s'ka nne sebedisa o ye kwana le kwana o sa tsebe o lo etsang.

Se bakwa ke hore, ho na le tlhokeho e kgolo ya di ambulance, ha o founetse ambulance e fihla ka mora nako, motho e se le kgale a ntsa peinelwa ntse le kgale a ntsa utlwa mahloko.

Ke ntho e ne ntse ke buile le peleng batho ba ba di-taxi, ba di-Association ba, ho ya ka bona molao wa South Africa ko wa bona feela o protect-a bona feela. Ke se ka palamisa mme wa ka jwang, ke mbona tseleng jwang? .

Hei lona, taxi e ya ka ha se takeaway station ha se mo ho jellwang ka hare ka mo, o a palama o ya hae beyang ntho tse tsa lona.